UMzantsi Afrika wasingatha itumente yehlabathi yombhoxo ngonyaka ka-twenty twenty-five, eyeqakamba wayesingathe ngonyaka ka-two thousand and three, eyebhola ekhatywayo yayisingathwe ngonyaka ka-twenty ten.

Bendinothanda kuqukwe umdlalo webhola yomnyazi. Ndikhule ndiyidlala kakhulu leyo bhola futhi bendiphambili kuyo. Bendihlala ndisiya kudlala kwiindawo ngeendawo ngoba bendingomnye wabantu abaphambili kuyo.

Le tumente yaza neshishino kwezo kwezokutya, kwezokulala, kwezothutho , kulapho yagquma khona kakhulu ngamandla imisebenzi.

Mntanam, ungabahoyi. Le nto yebhola ikuwe ngaphakathi and iza kuthatha ikuse ezindaweni. Uzawuhamba amazwe uzawuphumelela ngayo ibhola. Yenza kugqirha into oyithandayo uyonwabele ubayeke aba bakuntlontayo benziwa nje ngumona ngoba angekhe bafikelele kweli nqanaba wena ukulo ekudlaleni.

Kunokubanceda ngoba bayazilolonga ngawo wonke amaxesha ngoku kwenze ukuba bakheke emzimbeni nasempilweni bahlale bephilile bahlale nje bekwazi ukuzivocavoca ngawo wonke amaxesha.

Imidlalo ekhuthaza intsebenziswano nomanyano, umdlalo webhola ekhatywayo, umdlalo webhola yomnyazi, umdlalo wekhrikethi ikhilikithi, umdlalo webhola yombhoxo, ziyakhuthaza ezo leyo midlalo iyakhuthaza yenza umanyano nasesizweni ngokubanzi.

Ibhola iqela lebhola endilithandayo yiKaizerChiefs. Ingathi ingathenga abadlali baphesheya ibazise apha ukuze sizokwazi uphumelela, ithathe nabaqeqeshi abasezingeni eliphezulu sizokwazi nathi uba senyuke sifumane iindondo.

Iqela elinabalandeli abanintsi bebhola eMzantsi Afrika ndingathi yiKaizer Chiefs. Ndiphinde kodwa ndizothi neOrlando Pirates ngoba ngawona amaqela aphezulu eMzantsi Afrika.

Ndingamcebisa uba adlale imidlalo nabanye abantwana ngaphandle aziqhelise imidlalo yangaphandle afunde iincwadi zakhe.

Ezemidlalo ziyahlakulela ngoba ziyabenza ziba fundise ukuba baphathe kumaqembu abo. Okwakuphatha kuqala besebancinci baze bakhule nayo into yokuphatha beqoqoshekile.

Imidlalo ikhona esikolweni sam ibhola yomnyazi, ibhola ekhatywayo, ibhola yombhoxo, ikhilikithi, itenisi .

Salimanyisa ngendlela yoba omnyama nomhlophe sasibambene simntumnye sijonge silandela iqembu lethu.

Umdlali endimthandayo webhola yomnyazi nguKarla Pretorious owafumana iindondo ezininzi naze-vitality netball world cup ngonyaka ka-twenty nineteen.

Eyona mpumelelo inkulu kwezemidlalo eMzantsi Afrika kukuphumelela iimbasa ibhola yombhoxo iminyaka emine ilandelelana kwaphinda futhi kwezeembaleki apho uCaster Semenya wasibuyisela naye neembasa.